Nṋe ndi ḓivha zwikolo zwi zwivhili zwine zwa tendelela u imisa murundu ngori vha zwi ḓivha uri vhana vha to ḓiwana vho ya vha thusiwa vhanevha vha vhaṱhanga uri vha ḓi wane vha tshi kho gudisiwa nga vhutshilo, vha tshi khou gudisiwa nga u vha vhanna uri munna u ḓi ṱhogomelisa hani, munna u to ḓi imisa hani, munna u to ḓi vhudza uri ene kharali u no ḓi wana a na muṱa u to tshilisa hani na mufumakadzi wawe na vhana vhawe. Zwino nṋe ndi zwezwo zwikolo zwine nda zwi ḓivha ende zwi a tikedza kha murundu ngori vhana vha vha vha tshi kho wana thuso zwithu zwavho zwa vha tshimbilele kha shango kha la Ngwenani kha shango kha ḽa ḽa Lwamondo vhana vha ya ḓi ya murunduni vho ḓi thusiwa nga tshikolo zwi tshi khou bva na kha tshikolo tsho ṱanganedza.

Nṋe ndi vhona unga nga ri vha ṱuṱuwedza vhathu vhahulwane kana vhabebi vha vhana nga u vha vhudza uri vhana vhavho musi vha tshi khou ya murunduni vha vha vha tshi khou gudiswa nga u vha vhanna uri munna u to ḓi imisa hani, vha vha vha tshi khou ya u yo bvisiwa zwenezwiḽa zwine vha vha vha tshi khou bvisiwa uri u bva hafho vha ḓivhe uri munna ndi mini, munna u tea u ita mini, munna u to ṱhogomelisa hani muṱa wawe. Ndi zwine vha zwi ita haningei murunduni vha gudisa vhana nga mafhungo aneo uri na ṅwana na ane a songo ḓi wana a khou seiwa nga vhaṅwe kana a kho koleliwa nga vhaṅwe vhenevho vho yaho ngori a si vhabebi vhanzhi vhane vha pfha vha tshi kho ṱoḓa vhana vhavho vha tshi ya, vhaṅwe vha vha vho ya madokotelani, mara ṅwana ane o yaho murunduni u ḓivha mulayo mulayo u vha o gudiswa mulayo u vha o gudiswa nga ha vhutshilo.

Zwi amba uri iwe u muf, ukho vha mufumakadzi muḓini na uri ndi zwone zwiambaro zwine zwa ambariwa nga maanḓa musi hu tshi khou vha na minyanya muthu a tshi kho maliwa tsha sumbedza uri ndi ene malwa a zwi sumbedzi zwi sumbedza ane malwa. Zwa itiwa na ane a vhetsheliwa color dzawe dzine a tea uri a dzi ambare. Zwino ndi ngazwo zwi zwa ndeme uri muthu wa mufumakadzi ane a na khou vhigiwa a ambare tsha zwiambaro zwa sialala uri a ḓi a ḓi sumbedza uri ndi ene o nangiwaho ndi ene mukhethwa vhukati ha vhaṅwe vhafumakadzi ndi ene a ne a ne a kho to ṱuwa. Zwino ndi ngazwo a tshi kho tea uri a ḓi wane a tshi kho ambara zwiambaro zwa sialala.

Zwikili zwine vhana vha vhasidzana vha zwi guda musi vhe dombani vha gudisiwa uri muthu wa munna u ṱhonifhisiwa hani, uri u tou ambisa hani na muthu wa munna nangwe vho vha na dzinndwa kana hu sa kho ḓifha muḓini a si muthu ane na khou ita uri a soko ṅalaṅala a soko bva a ṱuwe, vha mu gudisa uri muthu wa munna musi a tshi eḓela na u eḓela nae nga nḓila ḓe. Vha mu gudisa uri musi o no vha na ṅwana u to uzwi ḓi farisa hani musi o no vha na ṅwana, a si muthu ane ane a kho to gidimela zwa mabai musi o no vha na ṅwana, ha ngo to ḓi wana ana muthu a na muthu wa munna tsini na ye ono fhedza u beba ṅwana. Zwino ndi zwone zwithu zwine vha vha vha tshi kho zwi gudisiwa dombani, vha gudisiwa na ṱhonifho na u ṱhonifha vhathu vhahulwane.